Ukwenyuka kwentengo kaphethiloli kungaba nomthelela omkhulu esinqumeni sakho sokuthenga imoto. Kokukodwa kungathinta zonke izindleko zokuba nemoto kukwenze ucabange kabili mayelana nokuthenga i-gas guzler. Izintengo zikaphethiloli eziphakeme zingakuholela ekucabangeni izinketho ezonga kakhulu uphethiloli. Njengezimoto zikagesi noma ezihlanganisiwe. Ezingabiza kakhulu ngaphambili kodwa, zinikeze ukonga kwesikhathi eside. Ukwengeza, ukwenyuka kwentengo kaphethiloli kungaba nomthelela enani lokudayiswa kabusha kwezimoto. Izimoto ezinophethiloli ongcono zivame ukugcina inani lazo kangcono, okuzenza zibe yinketho ekhanga kakhulu kubathengi.

Ngicabanga ukuthi izinhlangano zamatekisi zineqhaza elikhulu ekulawuleni imizila nabashayeli. Basiza ukulawula imboni, ukuqinisekisa ukuthi abashayeli basebenza ngokuphepha nangempumelelo. Izinhlangano zingahlinzeka ngokuqeqeshwa nokusekela kubashayeli. Okuholela ezinhlelweni ezingcono zabagibeli. Ukwengeza, bangasiza ekuxazululeni izingxabano futhi bakhuthaze ukuncintisana okufanelekile phakathi kwabashayeli. Sekukonke, izinhlangano zamatekisi zifaka isandla embonini yamatekisi ehlelekile futhi elungele abagibeli.

Ukuze ngihlele usuku lwami, ngingabeka imisebenzi phambili, ngihlanganise imisebenzi ebalulekile ukuze nginciphise ukuhamba. Ngizophinda ngihlele amaphoyintimenti nemihlangano ngesikhathi esilingisene, lapho amabhasi atholakala khona. Ngiqinisekise ukuthi ngilusebenzisa ngokugcwele uhambo lwami lwasedolobheni. Ukwengeza, ngingacabangela ezinye izinto zokuhamba ezifana ne-car pooling, noma ukwabelana ngokugibela. Ukuze nginikeze ukuguquguquka okungenzeka.

Bengingabuza umshayeli wesitimela ngezinselela abhekana nazo ngokuphathelene nezimo zokuphepha, ukuphatha kwesikhathi, ukuvimbela ukukhathala, nokusebenzisana kwabagibeli. Ngingathanda nokwazi ukuthi bazijwayeza kanjani nezinhlelo ezintsha zesitimela nobuchwepheshe. Futhi uma behlangabezene nezimo ezinzima noma izimo eziphuthumayo phakathi nomsebenzi wabo. Ukwengeza, ngizobuza mayelana nombono wabo ezicini ezibaluleke kakhulu zomsebenzi wabo nokuthi baqinisekisa kanjani uhambo oluphephile nolushelelelayo kubagibeli.

Ngiyakuqonda ukukhathazeka kwakho mayelana nokuphepha kwamatekisi, kodwa izinkampani eziningi zinezimiso eziqinile ezikhona. Njengokulandelela i-GPS, nokuhlola ingemuva labashayeli. Ukuze uqaphe kakhulu, cabanga ukubhukha ngohlelo lokusebenza oluhloniphekile noma inkampani. Ukuze ukwazi ukulandelela uhambo lwakho, futhi wabelane nge-ETA yakho nabangani noma umndeni. Themba umuzwa wakho wemvelo, hlala esihlalweni esingemuva, futhi ugcine ifoni yakho ishajiwe. Ngalezi zindlela zokuphepha ezilula, ungazizwa uvikeleke kakhulu futhi usebenzise ukunethezeka nokufinyeleleka kwamatekisi.

Isiteshi engithanda ukugibela kusona, isiteshi ekuthiwa esibizwa ngokuthiwa i-Park Station, esitholakala eJohannesburg. Ngisithanda ngoba siphephile, singaphakathi sakheleke ngaphakathi. Futhi kukhona omantshingelane abaqinisekisa ukuphepha kwabantu nokuthi azikho izigilamkhuba ezizobamba abantu inkunzi. Futhi sinendawo zokudlela nezindawo ongakhona ukuthi uphumule kuzona.

Ibhasi ku-inthanethi ngokuvamile kulula kakhulu futhi kusebenza kahle uma kuqhathaniswa nokubhukha esitolo noma esiteshini zamabhasi. Izinkundla eziku-inthanethi zivame ukuhlinzeka ngohlu olubanzi, lwezinketho oluhlanganisa amakhubi bamabhasi abaningi, imizila, namashejuli. Ungaphinde uqhathanise izintengo kalula, uhlole ukutholakala futhi uthole amathikithi e-imeyili, noma iziqinisekiso zokubhukha. Ukwengeza, ukubhukha ku-inthanethi kususa isidingo sokuvakashela ikhawunti yamathikithi ngokoqobo noma ukulinda kulayini ukonga isikhathi nomzamo. Koda-ke kulabo abangenako. Ukufinyelela ku-inthanethi noma ukuncamela ukusebenzisana ubuso nobuso, ukubhuka esitolo noma esiteshini, kungase kube inketho esebenzisekayo.

Ngicabanga ukuthi izinkampani ezifana no-Uber kanye no-Bolt, kumele zenze uhlelo lokuthi, kufakwe amakhamera emotweni le esuke isebenza njenge-Uber ukuze uma kukhona okwenzakalayo. Noma kukhona osola omunye phakathi komshayeli nogibelile kuzobonakala ukuthi, impi yabo iqalephi futhi ubani osephutheni.